Sinzima isikhathi sokudlulelwa umuntu emhlabeni, lapho khona kuwumuntu osondelene nawe, futhi okuwuwena okuzomele umngcwabe. Izinselela ziyabonakala emzimbeni, ziyabonakala futhi . Ukuzisiza engqondweni ukuthi ungabi nomthwalo omningi owuthwele yikho ukuthi uhlangane nomasingcwabisane, abazokhona ukuthi bakusize ukuthi makufika leli langa usulahlekelwa ilunga lomndeni noma kukhona okulahlekelayo, ikhona imali ephuma kumasingcwabisane esizayo, okuqonde ukuthi wena usubhekana nesimo nje sakho sengqondo ezezimali ukhululekile ngazo.

Ngolwazi lwami kumele ngabe izinkampani ziyanikeza ngenkokhelo eyi-UIF. Uma kunomsebenzi noma abasebenzi abasebenzayo, labo basebenzi kumele ngabe bayayikhokha i-UIF, ibanjwa emiholweni yabo. Phezulu kwalokho-ke nenkampani nayo iyayifaka ingxenye yayo ye-UIF esikhungweni sabasebenzi. Uma-ke umsebenzi-ke esephelelwe umsebenzi, akesithi njena barithrentshiwe, okanye baxoshiwe ngezizathu thizeni, lowo msebenzi lowo unalo ilungelo lokuthi ahambe ayobhalisela-ke i-UIF yakhe akhone ukuthi ayithole njengoba kade ibanjwa emholweni wakhe, njengoba kanye nenkampani kade imufakela.

Sikhona isidingo sokuthi umuntu abe ne-akhawunti yasebhange. Lokhu kusiza ukuthi umholo wakho ungene kwi-akhawunti yakho, okanye imali uma kuwukuthi uwumuntu ozisebenzayo ukwazi ukuthi uyibeke ku-akhawunti yakho. Kuyasiza lokho ngoba ukuyibeka endlini ingase ishe nendlu, noma kube ney'khukhula endlini, imali yakho yonakale, kodwa uma isebhange lapho unesiqiniseko sokuthi ihleli kahle futhi akekho umuntu ozoyithinta. Phezulu kwalokho-ke iba khona-ke nenzuzo oyitholayo ngokubeka imali. Kukusiza kakhulu-ke ukuba nema kwi-akhawunti yakho ebhange ngoba ukhona ukuthi uyithole nganoma yisiphi isikhathi oyidingayo ngaso, uwena okhona ukuthi uyilawule ngokuxoxisana nje kahle nebhange lakho, uyakwazi ukuthi usizakale kahle.

Ipholisi nepholisi kamasingcwabisane ayifani. Wonke amapholisi enziwe ukuze azokhona ukuthi anakekele izidingo zabantu ngokuhlukana kwabo. Abantu njengoba bephila baphila iy'mpilo ey'ngafani, nangokudlula futhi bazodlula ngezimo ey'ngafani. Amapholisi-ke lawa enziwe ukuthi akwazi ukuthi anakekele noma isiphi isimo esingase siqhamuke, qonde ukuthi kungaba ingozi, kungaba okwemvelo. Makuyingozi-ke, isikhathi-ke sokuthi imali iphume yeyi sheshe, ayifani noma ku okwemvelo. Ukufakeni kwakho kwemali-ke kuney'khathi la kulindwa khona, okungalinganisa o-six months, kwabanye kuyashiyana.

Ukuze ufake isicelo sakho se-UIF, uye udinge ifomu elibizwa ngokuthi i-U-nineteen. Leli fomu-ke leli ungalithola khona kumkhandlu wokubhekana nabasebenzi noma ungalithola emsebenzini wakho. Uyophinde futhi udinge umazisi wakho, uphinde futhi uzodinga nefomu elikhombisa ukuthi ususebenze isikhathi esingakanani kuleyo nkampani, wenzani nokuthi futhi kube yini isizathu sokuthi uzugcine-ke manje ungasasebenzi kuleyo nkampani. Uye uphinde-ke futhi-ke ube nefomu elikhombisayo-ke ukuhola kwakho, elingathi liba isitatimende sakho, esikhombisa ukuhola kwakho ukuthi lana ubuhola nokuthi ingxenye ye-UIF ubuyifaka uyifaka ngamalini. Konke-ke lokhu ukuthola emsebenzini wakho kuhamba kuya-ke kumnyango.

Uma kukhona isidingo ezivelayo sivela ngokushesha, uzithole usenxakini ungenayo imali. Into eyijwayele ukusheshe ifike emqondweni imali ebolekisayo esheshayo. Lena kuba imali ephuma komashonisa noma kube imali ephuma ebhange lakho, uma likwazi ukuthi likunikeze leyo mvumo, okanye kungaba uboleka kubangani noma abomndeni. Lokhu kudalwa ileso simo osuke ukusona hlampe kungaba ugulelwa umuntu, kungaba isidingo sasekhaya, kungaba isidingo futhi esiqondene nawe. Lokhu-ke kodwa kuyeke kudale isikweletu ngoba kuyashiyana ukuthi imali uyithole kuphi, nokuthi izimo nemibandela yakhona ibithini. Kwezinye iy'khathi uyothola ukuthi kuba nenzalo phakathi.